Iinkampani zamaqonga onxibelelwano azenzi ngokwaneleyo kuba kusekhona abantu abaxhaphazwayo kwezi nkampani. Ngoko ke ndingacebisa ukuba bathi kuloo mntu owathi waxhaphaza omnye bamkhuphe angabi nalo ilungelo okanye angabi nayo enye indlela yoba abe ngomnye wamalungu wonxibelelwano.

Xa ndingaqala ijelo lam kuYouTube ndingathetha ngebali lam nobomi bam and nezinto endithe ndadlula kuzo, kuba ke ndiyacinga uba ndingathola iingcebiso kubantu belo jelo.

IWi-Fi inceda ukuba ukwazi ukuxhumana nabantu kwijelo lonxibelelwano. Yintoni na ndisenza i-voice note?

Amagwinya am, amagwinya endiwathengisayo amnandi kwaye uthenga elinye uthole elinye mahala ha ungakhokhelanga, ungakhuphanga nesenti.

Iimuvi zaseMzantsi Afrika azixatywisanga kuba kaloku zibuye zingabi mnandi njengezakwamanye amazwe futhi zithatha, azithathi nexesha ukuphela.

Abaqhubi beemoto ezindleleni baye bangajongi endleleni xa beqhuba bajonge efowunini zabo, oko kukwenza iingozi ezindleleni ngenxa yamakhasi onxibelelwano.

Indlela ebuhlungu kakhulu yindlela yokuxhaphazwa kwabo ngokwenene, kuba apho suke bexhaphazwa nangokubethwa ngaphandle kwezithuko ezi abazinikwayo kwi-social media ezenza bazive bengabalulekanga.

Ndingaxwayisa aba athi wababelela iindaba ezibuxoki ukuba ze bangamammeli kuba kaloku azikho ezi ndaba azithethayo.

Xa umbane ungekho kuba khona i-router okanye iWi-Fi charger ethi ibe yi-backup kuze umbane, kuze isebenze iWi-Fi yakho.

Kuze ndiqiniseke ukuba iindaba endizifundayo zibubuxoki okanye ziyinyani ndiqale ndingene kuGoogle, i-intanethi, nditshekhe ukubana ingabe yiyo na le ebendiyifunda.

Inkampani ingawa futhi ke iphele ngenxa yokuba bayoba bebhizi kwi-social media bengahoyanga amakhastama okanye amapheshiyenti. Umsebenzi abanowenza ngokupheleleyo oko ke kwenza ingozi yoba ungabaphelele nomsebenzi.

Ndingaziva umhlaba ingathi utshonile okanye ndizive ndiphelelwe ngamathemba kuba yeyona endisebenza ngayo.

I-load shedding ukumka kombane uye iphazamise iWi-Fi ingasebenzi. Oko ke kuye kukulimaze kakhulu xa usebenza njengam. Kwaye kwaqalela wonke umsebenzi endandiwuthumela emsebenzini ngenxa yocimicimi wombane kwanyanzeleka uba ndiqale ekuqaleni.

Umsebenzi wam kukusebenza ngefowuni okanye ngesiselula endlini, ndisebenzise iWi-Fi. Ngoko ke kuthi xa kunocimicimi wombane nayo ingasebenzi. Loo nto yandiphazamisa kakhulu ndagqibela sendilahlekelwa ngumsebenzi.

Ewe, ndafumana u-hotspot. Ndaziva ndivuye kakhulu kuba kaloku ndandise ndiphelelwa ngumsebenzi ndingasenawo amanye amathemba ngenxa yocimicimi wombane.

Abantu abanintsi abasathandi ukufunda ngeendaba kuba kaloku baye bafumane iindaba eyingezizo ixesha elinintsi. Bakhetha uzibukela kwi-television.

Ha-a andinoyithengela kuba kaloku isesencinci.

Ndingasoloko ndivela ne-content okanye umxholo omtsha ukuze abantu bawuthande futhi ke bandilandele.

Ii-app zokuthumela umyalezo ziyakhawulezisa futhi zenza izinto zibe lula kuba kaloku yonke into iyakwazi uthumeleka. Ayifani nezakuqala, ezakuqala ibiyi-SMS, ibiye ifune i-airtime ibuye futhi ithathe ixesha ukuba ihambe.

Ndiziva kabuhlungu kakhulu kuba kaloku iselula exesheni langoku ayisasebenzi ngaphandle kwedatha.

Angasebenzisa uFacebook okanye uTikTok.

Ndingawubukela kwiselula yam umdlalo.

IWi-Fi yasimahla ndaqala ukuyisebenzisa empangelweni. Yayiluncedo kakhulu kuba kaloku ndandihleli ndingena datha.